Bana beso, ha re hopola nako ya COVID-19 re ile ra ithuta thuto e kgolo hore bophelo le mosebetsi di ka tswela pele le hee re sale re sa ya diofising, ho tswela pele ka mosebetsi le puisano, le ho re sa ya diofising. Marangrang a re thusa ho sebetsa re le hae re kgona ho romela di-email le ho etsa dipuisano ka di feel bo zoom, le ho fetisa ditokomane. Fumana tsebo le kutlwisiso marangrang. A re nolofaletsa ho ithuta le ho ntlafatsa tsebo tsebo ya rona, Re ka shebella dithuto inthaneteng, ra fumana ditataiso kapa ra ithutela. Mosebetsi o motjha ho boloka kgwebo e ntse e sebetsa ha kgwebo kapa mokotla o na le marangrang, o kgona ho fihla ho bareki ba bangata, ho bapatsa ka metjha ya digital le ho rekisa di-internet-eng ho mamella maemo a kotsi kapa a sa isang ha ho hlaha maemo a kang COVID-19. Hape marangrang ke mokgwa wa ho netefatsa hore tshebetso e sa emele e sa sitiswi ke maemo.

Ka pono ya ka ke bona di-technology, e fetotse mokgwa wa ho fumana ditaba. Batho ba bangata ba se ba fumana ditaba ka metjha ya boitsebiso e kang Facebook wa tsa TikTok, le di etswa batho. Hona ho etsa hore ho se hlokehe hore motho a reke pampiri, ho bala ditaba le tshenyehelo tsa bophelo le phahame. Batho ba bangata ba se ba etsa ditjhelete ka bohlale ha ba hloka ho reka dijo kapa ho lefella motlakase ho ba bonolo ho tlohela ho reka pampiri hobane e bonahala e se hlokahale hang hang. Pampiri di fetoha ka pele ditaba di papa mme di ka ba di sizwile, ke nako ha di fihla mmarakeng. Ha ho bapiswa le ditaba tse phela inthaneteng live news batho ba batla tsebiso e potlake lemo tikoloho le tshenyo ya lefatshe. Ho na le tlhokomelo e ntseng e hola ka ho fokotsa tshebediso ya pampiri, ho boloka ditlhare le ho fokotsa ditshila. Batho ba bang ba kgetha ho bala di-internet-eng ho thusa tikoloho.

Ditshenyehelo tsa data e kaba ka theko e boima kapa tse bonahala ka dintho tse latelang mofuta wa marangrang o wa sebedisang. Ho na le prepaid o lefa pele o sebedisa hangata ena e bitsa haholo haeba o sa reke data bundle bese. Ho na le Prospect, o lefuwa kgwedi le kgwedi ena. Ekaba ka theko e tlase ha eba o fumana package e loketseng mokgatlo wa marangrang network o e sebedisang ka mohlala MTN, Vodacom kapa Cell C. Tsena di na le ditheko tse fapaneng mohlala wa pandile moo o loyang teng dibakeng tse hole data, e ka bitsa haholo hobane signal ya fokola, ka hoo, o qetella ho sebedisa data e ngata ho bula leqephe le leng le le leng ditoropong tse kgolo. Hangata data e sebetsa ka pele le ka ditshebetso e tlase ka hobane network ya moo e tloha e phahame haholo seo se sebedisang marangrang ho shebella di-video kapa ho batla google, ho ngolla WhatsApp kapa Facebook. Ho ja hanyane.